Mo setsong sa me re apara diaparo tsa Setswana. Re apara matlalo le di, diaparonya tsa go thiba matswele le dipheta. Moaparo wa Setswana o o dirilweng ka matlalo a diphologolo , mme ga se be di fetoge. Le kajeno le, le gompieno re santse re apara tsone tseo.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegileng jaaka di-conference. Ga ke bone bothata ka one.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke moaparo wa mavhenda, ka gonne o khupetša mmele kaofela. Ga o na mo e leng gore mmele wa gago wa tswelela mo teng jaaka moaparo wa rona wa Setswana. Fa o apere moaparo wa seVhenda, o khupetša di-body part-e tsa gago, tsa mmele kaofela. Ga gona dimmapa kgotsa eng tse di tlhagelelang go . O sireletsega mmele kaofela. Ke a o rata moaparo wa maVhenda.

Ee, ke nagana gore le tsone tseo diaparo tse di ntshang nama. Ke tsone tse di rotloetsang bana ba kajeko le moaparo wa kajeko, gore ba apare jalo ka ge ba bona gore aowa, diaparo tsa setso di re go apariwe, so go raya gore ke fashion-e le ma botse ba bona gore ga gona bothata le bona tlamehile ba apare jalo ka ge go se mona go se go ntle, go se go ntle, ga go go ntle.

fashion-e, diaparo, dibaga, di lo mang, di a bontsha gore motho ke wa setso sefe. Sekai, fa motho a apere, apere di-di-di-di dibaga di le dintsi-ntsi mo matsogong a apere, di-colour, colour-colour tse dintsi tsa mefuta-futa, o kgona go ka bolela gore motho yoo o apere . Ke mo Ndebele, ke ge ke bona ka mebala e mentsi-ntsi e a e apereng, e a bolela.

Ee ke nnete, mosadi fa a fetsa go nyalwa o simolola go apara moaparo o o rileng wa go thiba. Mosadi yoo nyetsweng ga a tshwanela go ntsha nama, o tshwanetse go apara aitswalele di-part-e tsa gagwe kaofela tsa mmele, go bontsha gore o nyetswe, ka gonne ke mosadi o o tlhomphegileng.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka matlalo a diphologolo. Matlalo a di, a bo podi, a bo kgomo, ba di omisa, ba di baya fale. Ge di oma, ba dira moaparo wa Setswana ka one.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke gore basadi ba apara ka mokgwa o setso se ba botsang gore ba apare ka teng. Ke ka fao kajeko gompieno o kgona go bona basadi ba apara di-di-di le di khutshwane, because ka gonne ba bona diaparo tsa bone tsa setso di le di tse di khutshwane tse di ntshang nama.

Ee, ke akanya gore diaparo tsa setso di tshela mmogo le tsa fashion-e tsa gompieno. Ga gona pharologano mogare ga dilo tse di le tse pedi tse, ke ntho e le nngwe.

Ditso tse di farologaneng di a tlhotlheletsa, kana ka gonne setso se sengwe se apara diaparo tse di ntshang nama, tse dingwe ditso di apara diaparo tse di sa ntsheng nama. So, tsele tse tse di ntshang nama di tlhotlheletsa , le tsele tse di sa ntsheng nama gore ga ba itse gore se se feng ke sone se se right-e. Se tlamehile se di diriwe mogare ga ditso tse, mara go ya ka nna, ke bona se se right-e gore setso se sa diaparo se sa ntsheng nama ke sone se se right-e sa moaparo o mo right-e.

Go le gantsi, diaparo tsa banna ga ba di kenye, ga ba di kenye, colour. Di-di di-colour di ngata, mme diaparo tsa basadi ke tsone ba di dirang mefuta-futa ya di-colour di le dintsi, and-e di a khethega gore di a bonagala gore tse ke tsa banna, tse ke tsa basadi.

Ditiragalo tsa hisitori le diphetogo tsa loago di fetotse ikonomi ka lebaka la moaparo o basadi ba aparang ka one, ka gonne ikonomi e bile ya amega ka lebaka la gore go kile ga ba le di-case tse dintsi-ntsi-ntsi tsa rape ka fa banna ba ne ba lebelela moaparo wa basadi ka teng. Ba ne ba sa kgone go itshwara, mme ba feleletsa ba dira di-case tse dintsi-ntsi-ntsi tsa rape.

Ee, batlhami ba fashion-e gompieno ba tsenya dilo tsa setso mo fashion-eng tsa bone, ka gonne ba bontsha gore ga ba tshwanela gore fa o le motho o lebale kwa o tswang teng. Ba ba gopotsa gore o tswa kae, o seka wa lebala setso sa gago.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse e leng di a tlhalosiwa sešwa, ga ke di tsebe. Ge se le ke gotse, ke kry-ile go ntse go apariwa ka mokgwa oo mo ditsong tse di fapa-fapaneng. Ga gona se se kileng sa change-iwa go se apariwa ka mokgwa o go apariwang ka teng mo ditsong.

Ke akanya gore, diaparo tsa basadi di bontsha gore basadi tlamehile ba apare sentle. Ba khupetša dinama ka mokgwa o ditso tsa rona di bontshang gore tlamehile ba apare ka teng. Ga go a siama sentle ka gonne go ntsha dinama-nama kwa ntle ka mo e leng gore ga se tsela e mosadi tlamehile a apare ka yone.